Ngokuthi kwenziwe amasiko ekufaneleke enziwe kwaye iintsapho zidibane ngeentloko phambi kokuba kwenziwe la masiko, loo nto iyobangela kubekho imvisiswano phakathi kwamalungu osapho.

Ndaziva ndingakwazi ukuphefumla kakuhle kwaye loo nto yabangela umzimba wam udodobale ndaziva ndityhafile.

Urhulumente waye wakhupha imali enothi ifunyanwe ngabo bachaphazeleka yimiphumela emibi kwaye wenza isiqinisekiso sokuba bazoncedakala nakwamaziko empilo.

Ewe, ngamayeza omgunyathi kuba kaloku kufuneka enziwe endaweni enye ngabantu abanye angenziwa kwiindawo ezahlukileyo.

Into enothi incede umntu oyindoda xa esiya eklinikhi okanye esibhedlele ancedwe ngugqirha okanye yinesi eyindoda. Kulapho angazothi abe nantloni okanye oyike kuba kaloku uzabe ejongene nomntu ofana naye kwaye oyiqondayo ingxaki adibene nayo okanye ajongene nayo.

Ukuba kunothi iiklinikhi zikhuphe amanesi ngobuninzi andwendwele izikolo kunye neendawo apho ulutsha luthanda ukonwaba khona kudityaniswe ulutsha lufundiswe malunga nobungozi nokungalungi kwe-GBV. Loo nto iya kunceda iingqondo ezininzi zivuleke.

Ukuba kunobakho iindibano zamadoda apho indoda inothi iphalaze imbilini yayo phakathi kwabanye abantu kwaye kufundiswane ngokubaluleka kojongana nentlungu ungayibaleki okanye uyiphephe kuba kaloku kukho intetho ethi indoda ayikhali ndicinga ukuba amadoda amanintsi aye aqhathwe yiloo ntetho.

Makwedini, le ngcamango iphosakele. Nditsho ngabuni? Umntu ngamnye unelungelo lokunxiba ngendlela ethandwa nguye kwaye umntu obhinqileyo xa ethe walixhoba lokudlwengulwa loo nto ayenziwa ngokuba uzibizele ngokwakhe. Loo nto sube izinjongo zethu thina bantu bangamadoda, sizixelele uba siza kuyenza le nto imbi kumntu obhinqileyo.

Kwafika abantu boncedo lwezonyango lokuqala ekhaya ndigulelwa ngumakhulu ze bamthathe umakhulu bamlalisa kwebhedi yabo enamavili bamxelela makaphefumlele phantsi ungazixheshi wenje njalo umakhulu, baya naye kwisithuthi sabo abahamba ngaso bafika bamxilonga bamncuntsa iinaliti. Kulapho umakhulu wathi wakwazi khona uphinda aphefumle ngendlela eyiyo.

Ndingaziva ndidanile kakhulu kuba kaloku ndiyazi ndiza kulinda ixesha elide kodwa ekugqibeleni andizohoyakala kwaye amanesi azothatha ixesha lawo ukundihoya ndibe mna ndingaphilanga ndigula.

Abantu abaphila nesifo sengculaza baye babe ngamaxhoba okuba ziintlekisa ekuhlaleni. Okwesibini, kufumaniseke ukuba abaphethekanga kakuhle ekuhlaleni. Abanye abantu aba bangaphili nesifo sengculaza babaphilisa kabuhlungu, bayabagezela baya bahleba. Loo nto ibenze babe neentloni ke ngoku.

Ndingabhalela umphathi wesibhedlele, yena abhalele kwamaziko aphezulu aseburhulumenteni ukucela ukuba amaziko ezempilo asezilalini ahoyakale kwaye axhaswe ngamayeza oneleyo.

Okukuqala, urhulumente kufuneka abafakele umbane, kwaye okwesibini urhulumente abanike izixhobo zocima umlilo ukwenzela bahlale bexhobile.

Mntwanam, mntwanam, sukhala kaloku, akukho nto imbi uyenzileyo kwaye nokuba ukhulelwe. Loo nto ayonto imbi. Kaloku umntwana sisipho usifumana kuThixo. Ndiyayiqonda loo nto usemncinci kwaye unamaphupha ofuna ukuwafezekisa. Loo nto ayithi xa unomntwana amaphupha akho ayaphela.

Into ebalulekileyo umntu azimisele ekutyeni amayeza neepilisi azinikwa eklinikhi nasesibhedlele kwaye kubalulekile batye ukutya okusempilweni, okuzothi kuncedisane namajoni omzimba. Okokugqibela, umntu anciphise etywaleni.

Loo nto kaloku iye ibangelwe ngumntu ongenamava wesi isehlo okanye umntu ongabhinqanga ongalandeliyo ukuba kwenzeka ntoni.